Izikole kufanele zibe uxhaso lwezinhlelo zezemidlalo phezulu ngobe ezemidlalo zibalulekile ekuthuthukiseni izingane ngendlela ebanzi, umsebenzi wezinhlelo zezemidlalo awugcini nje ngokwenza izingane ziphile kahle ngomzimba kuphela, kodwa futhi izifundisa ukubambisana, ukuziphatha kahle nokuyimisela. Uma izikole zinikeza uxhaso oluqinile abafundi bazokwazi ukuthuthukisa amakhono abo futhi bazizwe bekhuthazekile, lokhu kungakhuphula ukuzethemba kwabo futhi kubasize ukuba bagweme ukuzibandakanya ezintweni ezingalungile. Ngaphezu kwalokho, izikole ezisikela ezemidlalo zenza umphakathi ube ncono ngoba zikhuthaza imidlalo ihlanzekile nokuncintisana okuhle.

Isikhathi engasoze ngisikhohlwe kudlalwa umdlalo wesintu nomndeni wami kwakuyilapho esasadlala ugwitshe emasimini ngasekhaya ngesikhathi sasehlobo, sasingabantu abaningi sibambene ngezandla, sigijima sishaya ibhola elenziwe ngamagxolo omdala. Kwakumnandi kakhulu ngoba kwakungumdlalo ongadlalwa abantu abakhula, abakhula nabancane ndawonye futhi kwakusenza sibambisane njengomndeni, ngaleso sikhathi angizange ngicabange ngemidlalo yesimanje. Umdlalo wesintu wawugcwalisa injabulo nokuhlekisa, lolo suku lwangifundisa ukubaluleka kokuxhumana nomndeni kanye nokugcina amasiko ethu esaphila.

Yebo, ngikholelwa ukuthi imidlalo ethile ingaba usizo olukhulu ekufundiseni iy'ngane iy'fundo ezibalulekile zempilo njengokubambisana ngokwethembana, isibonelo imidlalo efana ne-lego noma ijenga. Idinga ukuthi iy'ngane zisebenzisane zihlanganyele imibono futhi zakhe izinto ngokuhlanganyela, lokhu kusiza ekwakheni amakhono okuxhumana nokuhlakanipha kweqembu. Enye imidlalo ewusizo i-treasure hunt lapho iy'ngane kudingeka zibambisane ukuze zithole izinto eyifihliwe, lokhu kudinga ukwethembana nokuhlela ngokuhlanganyela. Futhi nemidlalo efana ne-red rover noma imidlalo yamaqembu esikole iyawukhuthaza ukuba ingane y'funde ukubambisana ukuze zibanqobe ndawonye. Ngamafuphi imidlalo iyithuluzi elinamandla lokufundisa iy'ngane izinto ey'balulekile empilweni ngendlela ejabulisayo futhi ephumelelayo.

Izikole zingaqiniseka ukufinyelela okulinganayo ezikhungweni zemidlalo ngokwenza izinto eziningana ezibalulekile. Okokuqala, kumele kube nezinhlelo zokulinganisa amathuba, lokhu kusho ukuthi zonke izifundo kungakhathaleliseki ukuthi ziphakathi nasedolobheni noma emaphandleni zifanele zibe nezinsiza ezanele zemidlalo. Okwesibili, iy'kole zingasebenzisana nohulumeni noma inhlangane ezizimele ukuthola uxhaso lokuthuthukisa iy'khungo zemidlalo, lokhu kuhlanganisa ukwakha izinkundla, ukuthenga umshini kanye nokuqhasha abaqeqeshi abafanelekile. Futhi izikole zingaqinisekisa ukuthi zonke izinhlobo zemidlalo ziyatholakala, hhayi nje ibhola noma i-netball kuphela ukuze abafundi abanamathalente ahlukene babe nethuba lokuzibonakalisa. Okokugcina, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi akukho akukho ukubandlulula zonke izingane, noma ngabe zivela kuphi kufanele zamukelwe futhi zikhuthazwe ukuthi zibambe iqhaza emidlalweni.

Uma ngabe nganginethuba lokunikela ihora elilodwa nsuku zonke emsebenzini ongangenisa imali, ngingakhetha ukuthatha iy'thombe noma ukwenza i-digital content efana namavidiyo noma amavulogi. Lokhu kungenxa yokuthi emhlabeni wanamuhla abantu abaningi basebenzisa izinkundla zokuxhumana futhi kukhona izinkampani ezikhokhela kahle uma umuntu ekwazi ukudala okuqukethwe okunokuthile, okuhehayo futhi okuhambisana nomkhiqizo wabo. Ngaphezu kwalokho, ukuthatha iy'thombe kungasetshenziswa ezimweni eziningi njengey'thombe zemshado, iy'thombe zemndeni noma iy'thombe zokukhangisa. Uma umuntu enekhono futhi eqhuba kahle angakha igama elihle futhi athole amakhasimende amaningi, lolu hlobo lwehobhi lunamandla okukhula kube ibhizinisi elikhulu. Ngakho ngiyalubona njengendlela ephumelelayo yokungenisa imali.

Izikole zingakwandisa ukusetshenziswa kwezikhungo zemidlalo ezikhona ngokwenza ukuthi zisetshenziswe ngesikhathi esingaphandle kwesikhathi sokufunda, njengasekuseni, ntambama noma ngempelasonto. Lokhu kungavumela abafundi abanokwehlukana kwezinhlelo ukuthi babe nethuba lokuzilolonga noma lokuzijwayeza, ngaphezu kwalokho iy'kole zingasebenzisani nezinye iy'khungo zomphakathi ey'fana ney'ndawo zokuyivocavoca noma iy'khungo zomphakathi. Ukuze zisebenzise lezi zinsiza ngesikhathi ezabo zingatholakala izindlela zokudlala zingabandakanya ukusebenzisa izikhala ezivukile njengezinkundla zesikole zokufundela ngaphandle njengey'ndawo zemidlalo yesikhashana. Kuphinde kube kuhle ukusebenzisa imidlalo engenazidingo ezinkulu zezikhungo njengokugijima, i-skipping noma iyoga.

Uma uMahlengi eqala ukukhungatheka ngesikhathi sidlale i-man craft ngingamtshela ukuthi akukhona ukuthi wonke umuntu kumele aphumelele ngokushesha noma enze kahle njalo. Ngingathi, hawu Mahlengi asikho isidingo sokucindezeleka lomdlalo siwudlala ukuze sizijabulise ndawonye hhayi ukuze sibonise ukuthi sincono kangakanani, uma udinga usizo ngingakusiza noma sikwenze ndawonye. Ngiyamkhumbuza ukuthi kunesikhathi sokufunda emdlalweni futhi akekho ophumelelayo yedwa siyithimba ngisho ukuthi, ukuhluleka kwethu namhlanje kuyasifundisa izinto ezintsha zaksasa. Lokhu kungamsiza ukuthi abone ukuthi akekho yedwa futhi ukuthi ubungane bethu kunempumelelo yomdlalo uqobo.